Umfunjathwako olipopotwana ungamsebenzisa imini yoke, solo i-battery lakhona aliphunguki msinya kanti lokhu kubangelwa yindlela alungiswe ngayo kanye nobuqhwepheshe obutjha ebusebenzisayo. Amanye amafowunu asebenzisa i-battery ezikulu ezibamba amandla amanengi, kukhona njalo amafowunu asebenzisa i-software ekhanya kancani, njalo avale izihlelo ezingasetjenziswa ngesikhathi esithile.

Yazi lokhu kubangelwa yizinto ezimbalwa, mhlawumbe ufunjathwako ubone umlayezo i-call log evela kumuntu angamazi wabe esecabanga ukuthi kudalwa wuwena. Ezikhathini eziningi abantu bayazenzela iziphetho ngaphandle kokubuza kuqala. Kungenzeka futhi ukuthi kukhona umuntu ofuna ukulimaza ubuhlobo benu, afake ingqindezi noma achaze izinto ngendlela engafanele.

Yebo, amakhasi weendaba zemidlalo eenkundleni zokuthintana njengabo-Facebook, Twitter noma Instagram, akulethela iindaba ezitjhisako msinya khulu ukudlula umabonwakude noma umphakathi wemaphephandaba. Lokhu kungebanga lokuthi abantu bathumela bathumela khona izindaba ngesikhathi zenzeka khona, kuhlanganise ne-video, izithombe nemibono yabo.

Amafilimi weSewula Afrika kanengi athandwa khulu ekhethwapha, likhona olaziko elithandwa ngaphetjheya? Iye, likhona elifana ne-Kings of Joburg edlala ku-Netflix, ne-Blood and Water edlala ku-Netflix ngombana amafilimi lawo abantu obunengi bayawathanda ne-Blood and Water ngobunengi ikhuluma isingisi manje kubalula khulu ebantwini bangaphetjheya ukuthi bangabukela ifilimu leyo.

Ifilimi elinye nelinye lihlala linomlingisi oyikutani ubonakala ngani umlingisi oyikutani efilimini? Ngobunengi efilimini umlingisi oyikutani ubonakala mawumqalako ukukuthi lo awa akusi ngawala, namkha uzwakala ngelimi lakhe nakakhulumako ukuthi umuntu lo ngewangephetjheya akusi ngewala. Kungendlela leyo umuntu abonakala ngakhona, izwe elinye nelinye abantu bakhona bayafana manje kuyahlukaniseka lula siyakghona ukubona umuntu makabuya ngaphandle.

Abalingisi bamafilimu abanye bagcina sele bahlotjaniswa nendima ebayilingisako efilimini lelo, kubayini? Lokho kubangelwa ngumuntu makungiyo into ayifunako uzoyenza ayibangwela babantu labo abayenza ifilimu kunguye kutjho ukuthi ngumuntu onjalo yena.

Irhubhululo litjengisa ukuthi amanye amafilimi ayaba nomthelela ebulelesini obenzekako ngombana iinlelesi zilingisa into eziyibone efilimini bese ziyenza mbala uthini umbono wakho ngerhubhululweni? Mina ngithi iye ifilimu linomphumela khulu maziza eendabeni zekulungiselela iinlelesi. Mina ngithi amafilimi ngathana angadlali lapho kubonakala bangatjengisi ubulelesi efilimini.

Amafilimu wamalanga la sekabukelwa khulu ku-inthanethi, ucabanga bona lokho akudimi abantu abangakghoni ukubhadela i- inthanethi ithuba lokuwabukela? Mina ngithi lokho kudima abantu abangana bukghoni bokubhadala i-inthanethi ukuthi bangabukeli amafilimi. Mina bengithi amafilimi amanye la bawadlalise adlale kumabonwakude angabhadelwa ngombana abantu abanengi abakghoni ukubukela ngombana i abanamali yokuthenga idatha ukuthi babukele namkhana abakghoni ukubhadelela ama-APP amanye la lakudlalwa khona amafilimi lawo.

Ukubukela amavidiyo kudla idatha khulu ngombana kufaka isithombe umsindo, ikhwalithi ephezulu kanti imilayezo iyimibhalo elula.

Ukuvimbela idatha ukuthi ingapheli msinyana lawula ikhwalithi. Vala izinhlelo ezidla idatha ngemuva begodu uberegise i-Wi-Fi mawukghoneka. Nangabe usendaweni le ine-Wi-Fi beregise yona i-Wi-Fi ukuthi idatha lakho lingapheli msinyana. Kuma-settings we-phone kunala khona ungayenza ukuthi ama-App we- phone angadli idatha kumele uvule idatha saver.

Idatha naliphelako umuntu iyahlala engenakho ukuqhumana kwe-internet. Izinto ezinengi zamalanga woke zibanzima ikakhulukazi eziberegisa i-internet. Umuntu uyaphundwa miberego leyo ebayipostako kuma-social media. Umuntu akakghoni ukubona ukuthi kwenzakalani endaweni enarheni le yangekhaya ngombana abantu abanye abanawo ama-TV, manjesi bayakghona ukubona izindaba ku-internet. Idatha naliphelileko izinto ezinengi ziyajama.

Abantu bathenga idatha ngezindlela ezilandelako, umuntu uthenga i-airtime bese uyayiguqula ibeyidatha ngokuberegisa i-U_ S_ S_ D code i-SMS commands noma i-call centre. Abanye baberegisa i-App yomphakeli njenge-Vodacom, MTN, Telkom ne-Cell C. Lapha umuntu ukhetha iphakethi i-bundle bese ubhadala nge-airtime, i-card noma i-eWallet. Uyakghona ukuthenga idatha nge-Banking App, i-eWallet, i-SnapScan i-voucher noma i-contract noma i-subscription.